Eyona ndlela iyiyo yokunxiba emcimbini kukuba ndizinxibele nje umbhaco wam, ndinxibele ukuhlonipha kaloku. Ndiye emcimbini phaya kwenziwa khona amasiko akufunwa mntu uzobe ugqebhezile, kufuneke kubonakale ukuba ndisemcimbini kungabi ngathi ndihambe ipotsoyi. Kufuneke ube khona umehluko xa umntu esemsebenzini naxa ehambe ipotsoyi, ikhona umohluko xa uzivakashele nje uhambe ipotsoyi na xa usemcimbini kwadadobawo okanye emzini.

Ukothulwa umnqwazi xa uthetha nomntu omdala kubonisa intlonipho. Yiyo loo nto xa ndihamba nomnye okanye nenye indoda esuka kolunye uhlanga kuza kufuneka ndiyixelele kwangoko ukuba xa singena ke kulaa ndlu yamaxhego okanye kulaa ndlu kukho amadoda kuza kufuneka mhlobo wam xa sifika phaya uwothule umnqwazi. Loo nto izobonisa intlonipho kakhulu. Apha kwaXhosa ke siyawothula umnqwazi xa singena endlini, umnqwazi awuthwalwa endlini. Zinkolelo ezo, sakhula kunjalo kwaye loo nto ibonisa ukuba uyindoda kwaye unentlonipho.

Sibe nalo kakhulu ifuthe, kuba kaloku nje ezi mpahla siza ngokuzinxiba emicimbini okanye xa kukho amasiko sekungathi ngoku ziimpahla zefashoni, uzibona zinxitywe ndawo yonke le. Okanye ke yindlela ezigqame ngayo nobuhle bayo ezenza ezi mpahla zithandwe kangaka ngolu hlobo kule mihla yangoku.

Isinxibo sale mihla sinefuthe kakhulu kwisiNtu somama abangamaXhosa. Kaloku ezinye zezi mpahla zazinxitywa ngabafazi hayi ngamankazana, hayi ngamantombazana angekatshati. Zazinxitywa boomama asebetshatile, kodwa ngoku kule mihla sikuyo zinxitywa nabangekatshati ekungabonakali noba bayoze batshate. Yimpahla ebezihlonipheke kakhulu kodwa ngoku sikwiminyaka apho sezisenziwa ifashoni ezi mpahla, zenziwa ifashoni nje. Uyadibana nomntu eyinxibile ngoba nje ufuna ukuzivisa kamnandi, nobuhle bazo zinomtsalane kakhulu ezi mpahla.

Ndingazinxiba nam iimpahla zesiNtu xa kanje kunomgidi. Ndinxibe nje iimpahla zam zesiNtu ukuba kubonakale ukuba nje amasiko nendlela ekwakusenziwa ngayo kwakudala, kwantlandlolo nam nje ndisahamba emigaqweni yootamkhulu abangasekhoyo abalandulelayo eli. Bandibone nje uba intlonipho nje oko babendishiye nayo isekhona. Ndiyalihlonipha isiko lam, ndihlonipha kangangongoko kwaye ndiyindoda ndiqiqile bandiqiqisa, ewe.

Umfazi otshatileyo udla ngokunxiba isigqoko esifana neqhiya okanye isidanga esithungelwe ngokufanelekileyo, esidla ngokuba ngumbala omnyama okanye omnyama omninzi ukubonisa ukuzila. Esi sigqoko sibonisa isidima sakhe njengomfazi otshatileyo. Ewe, esentombi engekatshati idla ngokunxiba ilokhwe emnyama okanye impahla nje kodwa ayifuni ukunxiba isigqoko esifana neqhiya ngokuba kaloku ayikatshati, zezabafazi .

Hayi, ukuveza iingalo namabele emicimbini ayonto, yinto embi kakhulu. Ngoba kaloku emicimbini kuba nabantu abadala kakhulu, abantu abafuna kwenziwe ngalaa ndlela kwakusenziwa ngayo kwakudala. Ngoku baye babone ingathi intlonipho ayikho xa kusenziwa kanje. Amasiko ulutsha olu alusawahloniphi, alusawahloniphi amasiko yile nto ke ngoku kufuneka sibahloniphe abantu abadala, sihloniphe xa bekhona. Ngoba kaloku abantu abadala sifunda apha kubo uba kwenziwa njani, babo abasinika iingcebiso ezichubekileyo.

Kufuneka sikwazi okanye sizibhiyozele, siwabhiyozele, sizibhiyozele iinkolo zethu unyaka nonyaka xa kubhiyozelwa iHeritage Day apha eMzantsi Afrika. Funeka ke ngoku uzigqamise ngeenkolo zakho nenkcubeko yethu kwenzeke izizukulwana ezizayo zibone uba kwakusenziwa kanje. Kwaye zibe khona iindawo ekugcinwa kuyo ezi nkolo zethu nendlela ekwakusenziwa ngayo ukuze singaphulukani namasiko wethu, kuba kaloku ngoku amasiko ethu siyaphulukana nawo. Yiyo loo nto zibalulekile iindawo zokugcina amasiko ethu.